Van'wamapurasi va manguva lawa va tekile switirhisiwa swa khale leswi nga siya hi va kokwani wa kokwana wa vona swo fana na tindlela to mixer manyoro lama va endlaku leswaku misava yi nona va tlhela va teka leswa n'wa manguva lama manguva lamawani a ka ha tirhisiwi mati huma enambyeni ku cheleta swimilana kambe ku na mavhengele lama xavisaka switirhisiwa leswi endlaka ku van'wamapura van'wavarimi.

Xo sungula ndzi fane ndzi ava nkarhi wa mina hi ku ya hi mintirho ya siku ndzi ta ava nkarhi wa mina hi ku ya hi tiawara leti ni tirhaka tona hi siku nkarhi lowun'wani ndzi wu yisa eka tidyondzo ta mina ni ti nyika na nkarhi wo enela wo wisa leswaku ntirho wa mina, tidyondzo swi nga tsekatseki na mina ni tlhela ni va ni matimba ya ku tirha hi ku tiyimisela xi kulu i ku a va nkarhi wa mina hi ku ya hi mitirho ya mina ya siku na siku loko nkarhi wa mina wu enerini ndzi ta kota ku ndzi tirha ndzi tlhela ndzi dyondza ni tlhela ni kuma nkarhi wo wisa ni nga kanganyisi hi nchumu.

Xana hi wahi maendlelo ya khale lama a mi ma tirhisa leswaku mi kuma ntshovelo wa le henhla swinene, hi swihi switsundzuxo leswi mi nga nyikaka va n'wavurimi va masiku lama leswi a mi swi tirhisa khale ka khaleni, xana a mi papalata njhani switsotswana leswi dyaku matsavu kan'we na swimilana swa n'wina xana ke loko mpfula yi nga ni hi tihi tindlela leti a mi ti tirhisa ku yi endlela leswaku mi kuma ntshovelo wa le henhla xana ke.

Nhlampfi leyi tengeke hi yona yi nandzihaka swinene hikuva a yi chelacheriwangi nchumu ku fana na leyi ya le mathinini nakona tihlampfi le ta le mathinini ti va ti ri na nkarhi wo leha ti ri mathinini natswo wun'wani wu va wu nga ha ri kona ku fana na nhlampfi leyi tengeke nhlampfi ya thini a yi nge pfuki yi tlule nhlampfi leyi yo tenga hi ku nandziha hikuva nhlampfi leyo tenga a yi chelacheriwanga nchumu i fika i yi sweka hi ku ya hi leswi i tsakerisaka swona kambe le ya le mathinini yi ta yi ri cheriwe swilo leswaku yi tshama nkarhi wo leha yi nga onhaki.

Van'wamapurasi va tikeriwa hikokwalaho ka ku pfumaleka ka mati dyandza leri ri va ka kona leri ri endlaku leswaku ntshovelo wa vona wu ri hansi loko ndzo va mutirhelamfumu wa rihanyo na vuhlayiseki ndzi nga tiyisisa leswaku mapurasi hinkwawo ma va ma ri na mati yo ene enela leswaku ma kota ku kuma swimilani.

Dyunivhesiti ya Mpumalanga yi dyondzisa tidyondzo to hambanahambana to fambelana no vurimi yin'wani ya yona hi ririmi ra vahla ra vadyahlampfi ri vitaniwa animal production hi laha vadyondzi va dyondzisiwaka hi swiharhi hi ku velekisa swiharhi ku tlhogomela swiharhi loko swa ha ri swintsinini loko swi kha swi kula na yin'wani mixaka swiharhi loko swi tshuka swi vaviseka va kota ku swi vuyerisa eka rihanyo lerinene swo hambanahambana madyelo ya swiharhi hi xi vona njhani xiharhi loko xi karhi xi nga pfukangi hi ndlela yeleyo.

Ndzi tsakela ngopfu tihuku leti fuyiwaka emakaya hikuva i tihuku leti i ti phamelaka hi wexe i ti vona ti kula kambe tihuku leti xavisiwaka emavhengeleni va ti tlhava hi mimirhi leswaku ti hatlisa ti kula ti kota ku xavisa va vurimi va masiku lama va cacana na mali va fuya tihuku va ti tlhava tinayiti leswaku tikula hi xihatla va kota ku endla mali kambe tihuku leti i ti fuyaka kaya hi wexe u vona ti karhi ti kula u ti phamela leswi ti fane ku ti dya swona se hi ku ya hi mina ni tsakela tihuku ta le ximakaya leti ni ti phamelaku hi nexe ni vona ti kula ti hlayisekini ti nga cheriwangi nchumu emirini leswaku ti hatlisa ti kula.

I ku vuyiseriwa misava leyi nga yiviwa hi vanhu vanhlonge yo basa khale ka khaleni wa malembe vanhu va ntima va tekeriwe misava leyi a yi ri ya vona hi vanhu lava a va huma matikweni ya le handle ku vuyiseriwa ku nyikiwa matimba ya ikhonomi ya vantima i ku vantima va vuyiseriwa misava ya vona va kota ku endla mabindzu ya ku fana na vurimi va byala swibyariwa va fuya swifuwo ku vuyerisiwa ka misava ya vantima leyi nga yiviwa khale hi vanhu vanhlonge yo basa.

Eka lembe leri ku va ka ku ri na mpfula ndzi nga byala matsavu ndzi byala na mihandzu mali leyi ndzi nga ta yi kuma ndzi yi hlengeleta ndzi yi ta kota ku endla ku borha mati leswaku lembe na lembe ndzi kota ku byala swimilana laha ndzi nga ta kota ku kuma mali ku ya a mahlweni ro kurisa purasi ra mina ndzi byala mihandzu ndzi byala matsavu hi lembe leri ku va ka ku ri na mpfula yo ringanela ni xavisela va mavhengele mali leyi ni nga ta yi kuma kona hi yona yi nga ta ndzi pfuna ku ndzi borha mati leswaku purasi ra mina ri kula.

Swiphiqo leswi nga kona eka ku ndlandlamuxiwa ka nhluvuko wa madoroba eka sekitara ya vurimi hileswaku vathori va hakela vatirhi mali ye le hansi swinene kambe ntirho lowu va wu tirhaka ku ri ntirho wo vava va tlhela va tirha tiawara to leha swinene.

Vurimo byi seketela hikuva swakudya swi kumeka hi nxavo we le hansi swinene, loko vurimi byi ri ehenhla swi endla leswaku swakudya emavhengeleni swi ya ehansi swi xaveka hi ndlela ya kahle ngopfu.

Ntanga we le kaya wu kota ku phamela mina na ndyangu wa mina, kambe masimu lamakulu ma kota ku phamela tiko hinkwaro hikuva ntshovelo wa wona wu va wu ri ehenhla swinene, kambe nsimu ye le kaya yi nga kota ku phamela mina na vana va mina ntsena.

Ndzi nga twa ku vava swinene hikuva ndzi toloverile ku rima eka yona ndzi kuma swakudya ndzi dya ndzi phamela ndyangu wa mina, kambe loko ndhawu leyi yi hundzuriwa mavhengele swa ndleka ndzi nga ha kumi madyele ya rihlaza eka yona hikuva swakudya swo tibyalela hi wexe na swo byala mavhengeleni i swilo swimbhiri leswi hambaneke.

Biogas i matimba ya ntumbuluko lama endliwaka hi manyoro yo bola kumbe mabyasi yo bola. Ku endla Biogas, i nga endla Biogas hi byasi lebyi boleke kumbe manyoro, thyaka ra swiharhi ra endla Biogas na rona.

Vurimi lebyitsongo byi hoxa xandla eka ku kula ka ikhonomi hikuva van'wavarimi va teka swirimiwa swa vona leswi va swi byaleke eswirhapeni swa vona leswintsongo va ya xavisela mavhengele, mavhengele lama kotaka ku xavisela vaakatiko leswiwani swi endla leswaku nxavo wa swakudya wu va wu ri ehansi, wu xavisiwa hi mali ye le hansi leswi tlakusaka ikhonomi ya tiko ra hina.

Vurimi lebyitsongo byi seketela ku hundziseriwa ka vutivi eka tinxaka hikuva nxaka yo karhi yi byala swakudya swo karhi leswi tirhisiwaka hi tinxaka teto, na tinxaka tin'wani ti endla tano ti byala swibyariwa leswi tirhisiwaku hi tinxaka tin'wani, loko van'wamabindzu va hlangana va cincana swakudya swo tinxaka to hambana leswi swi kurisa ndhavuko no hlanganisa tinxakaxaka ta vanhu.

Ku na van'wamabindzu lava seketelaka hi timali eka van'wamapurasi, leswi swi endliwa hi ndlela leyi n'wamapurasi u fanele ku yisa xikombelo xa mpfuno kumbe ku kombela ku pfuniwa, tikhampani ti ta langutisa xikombelo xa n'wamapurasi loko n'wanamapurasi a ringanela ku pfuniwa kumbe ku qualify-a ku pfuniwa mfumo wu n'wu nyika ntsengo wo karhi lowu nga ta n'wi pfuna eka bindzu ra yena kambe ku na swipimelo.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

Van'wamabindzu va vurimi va fanele ku landzelela leswaku va nga thyakisi moya, mati, kumbe misava, na ku hlayisa swiharhi, hi yona milawu leyi va faneku ku yi landzelela loko va sungula bindzu ra vurimi.

Yi pfuna hileswaku u kota ku ti byalela swakudya swa wena, u kota ku xava.

Leswiwani swi endla leswaku misava yi va yi nonile, swi olovisela van'wavurimi hikuva swi endla leswaku ntshovelo wa vona wu ya henhla swinene, loko misava yi nonini hi manyoro ya tikhemikhali ntshovelo wu ya henhla swinene.

Ku va n'wavurimi a va na ntshovelo we le henhla maxelo ma fane ma va ma ri kahle, loko mpfula yi na hi matimba yi nga yimi swimilani swa dyela, swa dyeka swi dlayiwa hi mati, loko ku ri na dyandza swimilani swa tshwa swi fa swi dlayiwa hi dyambu.

Leswi swi dyile misava van'wavarimi a va ha kumangi ndhawu yo tala yo byala swibyariwa hikuva a va nga ha ri na misava. Ndzhawu leyi a va fane va rimela ka yona ku ku akiwe ti-mall, leswiwani swi endla leswaku va n'wavurimi va nga ha vi na ndhawu yikulu yo byala swibyariwa leswi swi endlaku leswaku swakudya leswi xavisiwaku mavhengeleni swi xaviwa etindzhawini te le kule.

A hi miehleketo ya kahle xa kahle i ku tiyisisa.

Afrika-Dzonga yi tiveka hi ku humesa swakudya, matsavu ni mihandzu leyo tala leswi hi swona swi rhumeriwaku ematikweni mambe, swakudya swo fana ni matsavu, mihandzu, meleka, nyama na ti-cheese.

Xivangelo xa ku endla ntanga ehenhla ka lwandle emadorobeni hileswaku vanhu lava tshamaku emadorobeni a va na yona ndhawu ya misava leyi va nga kotaka ku byala eka yona, va endla ehenhla ka malwango leswaku va nga kayeli ku byala swakudya hikokwalaho ka ku pfumaleka ka ndhawu.

Ku hluva huku tinsiva u tseleka mati ya vila, u dlaya huku ya wena, u chela mati exibyeni, i chela huku u nga yi tshiki ematini yo vila nkarhi wo leha, hikuva yi nga suka na nyama, olovisa tinsiva ta huku hi ku hundzuluxela huku endzeni ka mati yo hisa, loko huku yi hlanganili i yi humesa.

ku na swiletelo leswi tsariwaka endzhaku ka switirhisiwa leswi xavisiwaka emavhengeleni leswi dlayaka switsotswana milawu leyiwani kumbe swiletelo leswi swi endlela leswaku munhu dlayiwa switsotswana a nga vaviseki kumbe ku vavisa van'wana.

Ti-GMO i ta nkoka swinene hikuva ti pfuna ku dlaya switsotswana eka swibyariwa swa swakudya leswi swi endla leswaku ku va na ntshovelo wa le henhla wa swakudya leswi swi pfuna ku phamela rixaka malembe lama taka swi endla leswaku swakudya swimilani swa mihandzu na matsavu swi va na ntshovelo wa le henhla se GMO i ta nkoka eka nsirhelelo wa swakudya swa misava hinkwayo.

GMO ti nga pfuna ku hunguta ka ku tlangisiwa ka swakudya hi ndlela leyi GMO yi endla leswaku swakudya swi tshama nkarhi wo leha swi nga boli leswi swi endla leswaku swakudya swi nga cukumetiwi hi xitalo swin'wana swi endla leswaku swimilana leswi byariwaka mihandzu matsavu ma va na ntshovelo wa le henhla leswi swi endla leswaku swimilana swo tala a swi nge fi kumbe matsavu na mihandzu a yi nge fi yi ta tshoveriwa hi xitalo leswiwani swi endla leswaku swi hunguta ku tlangisiwa ka swakudya hi ndlela yin'wani.

Ku cinca ka maxelo ku na xiave ka sekithara ya vurimi hikuva loko ku nghena dyandza ntshovelo wa swakudya wu ya hansi swakudya swa tshwa mati a ya ha kumeki hi xitalo hikokwalaho ka dyandza na ku pfumaleka ka mpfula leswi swa khumba swinene tisekithara ta vurimi na loko mpfula yi ri kona hi matimba loko timpfula ti na hi matimba leswi vula leswaku ntshovelo wu ya henhla leswi naswona swi khumba tisekithara ta vurimi hikuva ntshovelo wu va wu ri henhla eka nkarhi wolowo.

Ku hlayisiwa ka swakudya swi na nkoka swinene hikuva hambi ku nga fika dyandza loko swakudya swi hlayisiwile eka mathini kumbe swi vekiwile eka swigwitsirisi swi endla leswaku swakudya swi va swi ri kona hi nkarhi wa dyandza kumbe hi vuxika hambi ku nga fika malembe yo hlayanyana swakudya swi va swa ha kumeka leswi swi nga vekiwa kumbe leswi nga hlayisiwa malembe ndzhaku leswi swi endla leswaku na swakudya swi nga boli swi va na ku hlayiseka nkarhi wo leha.

Swiambalo swi hlayisiwa hi ndlela leyiwani swi hlantswiwa swi ayiniwa swi petsiwa swi vekiwa eka maphepha kumbe emabokisini leswi swi endlela leswaku swi nga khomi hi ritshuri kumbe hi thyaka swi va swi hlayisekile swinene.

Swibyariwa swa khiwa emasin'wini swi basisiwa swi cheriwa eka maphepha ivi swi rhumeriwa emavhengeleni kumbe lomu swi faneleke swi xavisiwa kona swi fanele swi suka swi hlantswiwile hi vukheta loko swi nga hlantswiwanga hi vukheta phepha leri ri va ku ri chele swibyariwa leswi swi va fane swi va swi tsariwile leswaku hlantswa u nga se tirhisa.

Tindlela to hlayisa swakudya swo hambana ti na nkoka hikuva leswi swi endla leswaku hambi swakudya swo karhi ku nga ri nguva ya swona swi va swa ha ri kona swi hlayisekile mi kota ku tiphina hi swona kambe ku nga ri nkarhi wa swona hi yin'wani ya nkoka leyikulu ya ndlela yo hlayisa swakudya ku nga va ku nga ri nguva ya timhangu kambe mi kuma timhangu ti ri kona leto cheriwa emathinini kumbe ku omisiwa i ndlela yin'wani ya nkoka yo hlayisa swakudya hi ku hambana.

Tidyondzo leti hi nga siyela hi vakokwana wa kokwana wa hina leti a va ti tirhisa eka vurimi bya tolo na tolweni bya ha ri na nkoka swinene loko hi hlanganisa byona na tidyondzo leti hi dyondzaka etikholichini swi nga endla leswaku hi tikuma hi ri va vurimi kumbe van'wavurimi va vutivi swinene hikuva tidyondzo ta vakokwana wa kokwana wa hina a ti ri na nkoka swinene nakona a va ri na vutivi leswi swi nga endla leswaku loko i teka tidyondzo ta vakokwana na tidyondzo tale tiyunivhesiti u ti hlanganisa i va n'wavurimi wa vutivi lebyikulu swinene.

Ku na tithekinoloji leti nga kona leti oloviselaka va vurimi ntirho tithekinoloji leti taka na switirhisiwa leswi va nga kotaka ku rima hi swona tithekinoloji leti taka leti ti nga kotaka ku dlaya switsotswana leswi dyaka swimilani ni tithekinoloji leti tirhisaka hi va vurimi va swiharhi leti ti endlaka leswaku va kurisa swiharhi swa vona hi ndlela ya rihanyo lerinene leti i tithekinoloji leti tshembisaka vumundzuku lebyikulu eka va vurimi.

I nkarhi wa ntshovelo nkarhi wa ntshovelo hi laha va vurimi va tholaka vatirhi vo tala hi wona hikuva ntirho wu va wu tele swinene ka ku tshovela ku hlantswa switshoveriwa na ku swi veka hi tindlela ta swona ku swi hambanisa va swi chela emaphepheni swi tlhela swi posiwa swi ya lomu swi faneleke swi ya xavisiwa kona i ntirho wo tala swinene lowu lavaka vatirhi va va va tele.

Tanihi n'wamabindzu kumbe wa vurimi ndzi fane ndzi tshembi.

Vadyuhari va nga dyondzisiwa hi tindlela leti switirhisiwa leswintshwa swi nga olovisaka vurimi bya vona ku fana na michini yo tirha ku rima hikuva ku rima hi xikomu swa vava vadyuhari va fane va dyondzisiwa hi ndlela leyi ku tirhisa michini yo rima yi nga va oloviselaka evudyuharini bya vona.

Hi ximun'wana hi wona nkarhi wa kahle wo rima hikuva mpfula ya na na dyambu ra hisa leswi swi pfuna leswaku mbewu yi kula kahle mpfula ya na hi matimba mumu wu va wu ri kona i nkarhi wa kahle wo sungula ku rima.

Ndzi fanele ndzi twisisa kumbe ku kambisisa leswaku vatirhi va hlamba mavoko va nga se sungula ku tirha va hlantswa kumbe ku basisa laha va nga ta va va karhi va chela kona masi ku nga va ku ri bakiti kumbe xituruturu la va nga ta va karhi va sengela kona masi va tirhisa ti-hand glove leswi swi ta va swi kha swi endla leswaku masi lama va ma sengaka ma va lama ma baseke loko va heta ku ma senge va fane va ma pfala leswaku ku nga weli thyaka kumbe ku nghena tinhongana.